Ndingenza umsebenzi wokunceda ekucwangciseni umngcwabo ngokudlala uluhlu lwezinto ezibalulekileyo. Ukubhala isizithethantonye, ukwenza ishedyuli kunye nophando lwamalungiselelo. Nangona ndingathathi inkxaxheba ngokwenyama ndingaluncedo ekwenzeni amalungiselelo abe lula kwaye alungelelaniswe.

Mna ndingumXhosa okhulele edolophini. Edolophini asizifuyanga iinkukhu eziphilayo apho ube inkukhu ibizawuxhelwa ibe ngumleqwa siyipheke. Yiyo loo nto ibangela into yoba ndingabi nalo ulwazi oluphangaleleyo ngemileqwa.

Ukuxhatshazwa okusekelwe kubuhlanga, inkcubeko, inkolo okanye ubuntu besini kungathintelwa ngokufundisa abantu ukumisela imithetho ecacileyo ukuxhasa abo bachaphazelekayo, ukukhuthaza intetho enoxolo kunye nokwakha uluntu olunentlonipho nolulungeneyo.

Apha ke kulo mgidi sivuyisana nomtshana wam oye waya esikolweni sobudoda wahlala khona isithuba esingangeeveki ezintathu. So, xa ebuyayo funeka kube khona umbhiyozo, umsitho, onjengalo sikuwo ngoku.

Umngqusho ndiwuthanda kakhulu. Uyingxenye yokutya kwethu kwesiNtu umngqusho.

Into ebalulekileyo kumleqwa kuwuxhela kakuhle, uwuvase kakuhle ucoceke, ukhuphe izinto esingenawuzitya kuwo umleqwa njengamathumbo. Xana uwuklinile umleqwa ukulungele ke ngoku uba uwupheke, uwugalele yonke into ofuna ukugalela yona kuze abe mnandi.

Into yelobola ibangela umtshato undilisekile kakhulu. Ibangela nokuba ungaveli utshate nje nanjani na. Xana ulotyoliwe kubonisa ukuthi lo myeni ukutshatayo angakwazi na ukunikhathalela njengosapho ningahlupheki, ningalambi kwaye akuhloniphe ngoba ukhuphe imali enje ngemali ukuze abe nomfazi.

Mtshana wam, ndicela ulinde. Njengosapho sisa qweba sifuna ukwenzela umgidi omhle ozofana nabanye abantwana. Xana uzawugxabhagxabhisa ungxamisise, uza kuchaneka kwaye uzawuphuma ngendlela ezobangela into yoba abanye abantu babuthandabuze ubudoda bakho.

Mtshana, linda ude ube neminyaka elishumi elinesibhozo ngoba singabanjwa ukuba kunokwenzeka into kuwe. Akukhuselekanga ukuya esuthwini ungaphantsi kweminyaka elishumi elinesibhozo.

Oh, ndiva kamandi kakhulu xana ndisitya inyama yangaphakathi ulusu, amanqina enkomo, amaphaphu kwaye kunye neentliziyo. Ndiye ndive kamandi kakhulu.

Ukutya okuphakamileyo kwesiNtu kumaXhosa kukwazisa inkcubeko. Kuquka umphokoqo, isidudu, inyama yomlilo, iinkobe kunye namasi. Ezi zithelo zomhlaba nezi ndlela zokupheka zinokukhumbuza undwendwe ngobomi besiNtu, ukuhlonipha izithethe kunye nemihlali yasemakhaya.

Ukugcina ulwimi lwemveli luqine kubantwana thina bazali kufuneka abantwana sibenze bathethe ulwimi rhoqo ekhaya. Bafundise ngamabali esiNtu, basebenzise imidlalo nemibongo. Sibafundise ukufunda nokubhala baqhagamshelane nabantu abalusebenzisa kwaye babathumele kwinkqubo zesiNtu. Ukwenza ulwimi libe yinxalenye yemihla ngemihla kuqinisa ulwazi lwabo.

Thina singamantombazana ekhaya sizawukuqinisekisa ukuba ukutya kuyonela wonke umntu ozawube ekhona ezokusizimasa. Singaqiniseka ukuba neziphuzo zikhona for abantu ababuselayo utywala laa naba bangabuselieyo ubutywala. Thina siziintombi zekhaya sizawuqinisekisa ukuba wonke umntu uphetheke kakuhle.